Xa umntu enoxinzelelo lwegazi oluphezulu uphathwa yintloko, uyaphalaza, uphefumla kabuhlungu, uphathwa ziintlungu esifubeni.

Ndingaxhasa ngokuthi ndincedisane naye ukuba athethe nabazali bakhe. Ndithethe nabazali bakhe ukuba bancedisane naye umntwana angayeki ukufunda isikolo, aqhubeke afunde, aqhubeke aye kwiziko lezempilo ukuze ancedakale kule simo akuso.

Enyanisweni ndicinga okokuba ndingothuka kakhulu. Ndingothuka ngohlobo lokuba ndingade ndiquleke mhlawumbi kuba ayiqhelekanga into yesifo njengesi. Kungaba yinto endiqala ukuyibona, endingazanga ndayibona ebomini bam bonke. Loo nto yiyo engandenza ndothuke kakhulu.

Ndingathetha nomalume wam. Okokuba ngaba akatshintshi, ndingamcebisa umhlobo wam ukuba athathe amanyathelo afaneleyo, njengokumbophisa mhlawumbe okanye amshiye. Kuba ngokokwam ukubona akekho umntu ofanele anyamezele ukungaphatheki kakuhle.

Ngokwam ukubona, ndicingela okokuba into edala bayifihle kukuxhomekeka. Abantu abaninzi baxhomekeke kakhulu ebantwini abangootata. Umntu uye abone ubomi bakhe buzofana nobungekhoyo xa ehlukana naloo mntu umhlukumezayo. Yiloo nto endicingela ukuba yiyo esisizathu sokuba umntu amfihle umntu. Abanye suke besoyika uba umntu xa eke wayithetha, umntu uza kumbulala, suke besoyikela ubomi babo.

Into ethi qatha kum yinto yobana inoba ukhona umntu omhlukumezayo lo mntwana ngenxa yokokuba usemncinane ukuba angaba seyokwenza uvavanyo olunjengolo hlobo. Kungathi qatha ukuba ukhona umntu omhlukumezayo.

Ndicinga ukuba imikhankaso enjena inceda kakhulu ekubonweni kwesi sifo kuba ngexesha ebisenziwa kakhulu ngayo, bakwazile ukunqanda kakhulu nokunceda abantu ebebekade benaso, bekade bengaziboni ukuba banaso esi sifo.

Unobangela wale ngxaki, yimali. Kwamanye amaxesha urhulumente ukhupha imali eyaneleyo yokuba abantwana banikwe ukutya okusemgangathweni, kodwa ithi yawufika ezandleni zesikolo, ingasetyenziswa ngendlela. Okanye ke kwenzeke okokubana ingoneli, abantwana babe baninzi esikolweni, kugqityelwe sekuthengwa ukutya okungekho mgangathweni ukuze bafumane bonke.

Ngokuthi ubize bonke abantwana besikolo, bachazelwe kabanzi ngentlebendwane nangeengxaki ezidalwa kukuhlebana, kuba abanye abantwana banako ukuthatha ubomi babo ngenxa yokuhletywa.

Ngokokubona kwam, banazo.

Ndicingela okokuba kungenxa yempatho. Kukhathalelo lwempilo lwabucala unikwa impatho entle kakhulu kunempatho yeendawo zikarhulumente. Kwezi ndawo zabucala, yonke into ofanele uyayifumana, uyayifumana. Kanti kweli cala kukhe kuthiwe azikho izinto zokukunceda, uhlale okanye uphinde umva ungafumananga ncedo.

Ndingazama ukumenzisa izifundo bucala yedwa, nomsebenzi athe wangakwazi ukuwenza, ndizame ukuthumela ukuba azame ukuwufumana. Xa ekhona, ndimncedise kwizinto ashiyekele kuzo ngasemva.

Kukuthetha nabazali kube khona imali esiyikhuphayo okanye ootitshala, ukuze sizame ukuncedisana nabantwana abasuka kumakhaya angathathi ntweni. Okanye sibize oonontlalontle, bazame ukunceda apho banokwazi ukuthi bancede khona

Ngeke ndizithenge, ndingeke ndicebise nomhlobo wam ukuba azithenge, kuba izongezo ezingekho mthethweni ziyingozi, futhi zinokumbulala umntu kuba azihlolwanga.

Kungafanele ukuba baphume baye kwiindawo abahlala kuzo abahlali, behamba bebafundisa ngalo mba. Baye nasezikolweni, baye nasezindaweni zokuhlala behamba bebafundisa. Nakhona kwiziko labo lezempilo, bangabafundisa khona abantu abayofuna khona uncedo ngawo lo mba.

Ayiyonyaniso into yokokubana ibhinqa okanye intombazana idlwengulwa ngenxa yendlela enxiba ngayo, kodwa kungenxa yokuziphatha kakubi kwamadoda okanye amakhwenkwe. Nokuba ngaba kungathiwa intombazana inxibe kakuhle, iyaba lixhoba lokudlwengulwa.

Ndingabuza okokubana umntwana wam usindile na, umntwana wam akatshanga na yena.

Ndingamcebisa ndithi makangayenzi into angazange wayenza. Ndingamcebisa ndithi makalandele intliziyo yakhe, angayenzi ngoba ngoku kula maxesha esiphila kuwo kuyingozi ukuya kwaba bantu kuba bathi bayakunceda, kanti bongeza ingxaki yakho.